Ukuze imfuyo ihlale inamanzi ngexesha lembalela kungenzeka oku, amanzi agcinwe kwiitanki ezinkulu kakhulu, kuthengwe i-feed ebizwa ngokuba yi-pelleted feed okanye ii-tubes. Ezi kukho, nezinto ekuthiwa zii-drought pellets, ziyanceda nazo nokutya okune-supplement for imfuyo ukuze ihlale yondlekile futhi inawo namandla ukuqhuba,

Abantu bangavelisa amaqanda ngento esiyibiza ngokuba yi-poultry farming, apho uza kufuya iinkukhu zamaqanda, ukuze uhlale unamaqanda. Iinkukhu zakho zishiyane ngokokukhula kwazo uzokwazi uhleli unamaqanda.

Abantu abangoomama ziimbokodo, iimbokodo ezikwazi ukumela izinto ezizenzayo. Ngoko ke ukuqesha abantu abangoomama kusinceda ngokuba sibakhulise nakwi-rural development, sibakhulise abantu abangoomama singakhulisi ootata kuphela. Enye yezinto yi-gender equality and social justice. Nayo ifuna sibabeke kumalungelo afanayo nootata, kungabi ngootata kuphela abanamalungelo ukuthi bangaqeshwa okanye kuthembakale bona bodwa ngamandla abantu abangootata. Size nakwi-labour, i-labour uyatsho umthetho ukuba abantu abangoomama masibaqashe kuze kungazokuthwa kukho into ekuthiwa yi-male out migration.

Imveliso kwezolimo iyayichaphazela kakhulu amaxabiso okutya. Ukuba ezolimo kuye kwahamba kakuhle kuzo baze bavuna kakuhle, amaxabiso aba phantsi. Ukuba ezolume baye baxakeka kakhulu aye amaxabiso abo anyuke aye ke ngoku loo nto kuyenza ukutya kudure kwaye futhi ukuba kwi-poultry iinkukhu okanye iinkomo imfuyo yabo iye yahamba kakuhle, iye amaxabiso enyama anganyuki kodwa ukuba iye ingahambi kakuhle amaxabiso enyama ayanyuka, kudure ukutya.

Ukugcina intlanzi emkhenkceni kuyanceda kuba intlanzi ihlala ixesha elide isagcine izakhamzimba zazo. Kwaye futhi xa uyigcinile ufika iserayithi isalungele ukutyiwa awufiki

Okokuqala, ndinganceda ngokuba ndidibane no-labour, oyena ozandincedisa ukuba abantu bam bathi bebenjani, kumele ndibaphathe kanjani. Okwesibini, ndingenza indawo abasebenzela kuyo ikhuselekileke kubo, bakwazi ukusebenza phantsi kweemeko ezo ezobe zikhona apho, ingabi ziimeko ezizababeka engcupheni, ibe ziimeko apho bazakwazi ukuthi basebenze kakuhle bengekho sengcupheni bengayokiseli iimpilo zabo.

Eyokuqala yimbalela. Eyesibini, zizantyalantyala zemvula, eyesithathu kukubanda kakhulu ezweni. Eyesine, kukuba ungabi namali kakuhle, loo nto ikhokhelele ukuba abantu basebenze kwiindawo ezingekho rayithi, kwiindawo apho abantu bangalimala khona, apho abantu banga-exposed kwindawo engekho rayithi bade bagule. Loo nto iye ekubeni ulahlekelwe nayimali kuye ke ngoku uthi sowufake iimali, imali yakho ingabuyi. Zezona zinto ezo ezingenza ulahleko kwifama yam.

Isivuno esibolileyo ukuba singafakwa nesivuno esingabolanga kungabolisa. Loo nto yenze ukuba kubole yonke ibhegi. Xa kubola ingxowa yonke ke, loo nto siyibiza ngokuthi yi-loss, ulahlekelo kwezemali kuba kaloku awukwazi ukuthengisa into ebolileyo.

Xa usuka uyothengisa kumele ucinge ukuba iindleko oza kungena kuzo zona zizaba ngakanani na. Njengoba uzayokuthengisa uzaqale wethe ipetroli, loo petroli leyo xa usowubala le mali uyidibanisa yonke ungakuthengisi, xa usele uthengisile izabuya na seyinochatha ngaphezulu. Zezona zinto umele ezo uzicinge kuqala ukuba njengoba ndivuka ndiyothengisa, le mali yam endiyichithe ekubeni ndiyothengisa, ndihambise izinto ndiye kuzithengisa iza kubuya na inochatha, nakhona kubonakale ukuba ndisebenzela phi.

Iingenelo zokufuya iigusha kukuba igusha uyakwazi ukuyithengisa kuyiyo, uyithengisele inyama. Igusha uyakwazi ukuthengisa uboya obu bayo, ubuthengisela abanye abantu abadinga obu boya. Ngoko ke iigusha zizisa iingenelo kabini.

Ukuvelisa amaqanda kungamele ukuba ndibe ne-machinery erayithi, indlu erayithi yeenkukhu nendawo ezaba kuyo ibe yindawo ezaba rayithi. I-feed yazo, ukutya kwakho kumele uthi nabo kube rayithi kube klini, amanzi aklini, kube kukutya ozoba nosondlo kuzo ukwenzela zikwazi zivelise amaqanda rayithi. Kube klini nakule ndawo ezizahlala kuzo iinkukhu.

Ukuba ngumfama obhinqileyo kwiinkxaso zemali kuyancedisana nathi kakhulu njengamabhinqa. Xa ufaka isicelo semali okanye isicelo seengxowa siye sifumane kakhulu, ngoba abantu abangoomama abekho baninzi kakhulu kwiifama. Ngoku siye sincedakale sifumane imali okanye inkxaso kurhulumente nakumasebe abucala siyancedakala.

Ndingaqinisekisa ukuba ndithetha noMphathiswa wakwa-Education okanye uMphathiswa weMfundo, akwazi ukuncedisana nam njengoMphathiswa wezoLimo, ukuba kubekho isikolo esikufuphi. Kwaye ndingancedisa kakhulu mna njengoMphathiswa ukuthi kubekho imoto ezabathatha abantwana ibase ezikolweni.

Abantu abawufuna kakhulu umdiliya ngabantu abenza utywala, iiwayini isikakhulukazi, ngoba iiwayini zona zifuna umdiliya, kunye neeshophu ezi ezinkulu nazo ziyawufuna umdiliya, ngoba ngexesha lazo kulapho abantu bazithenga kakhulu khona.

Ingxaki enkulu kukuphangwa komhlaba. Ngoko ke na akakwazi ukuvuselela imizimveliso le yavalwayo ngoba abantu bazafika besithi ngumhlaba wabo lona, aye ke ngoku angakwazi ukuqhuba ishishini, lingakwazi ukuqhuba ishishini apho kuloo ndawo esebeyilungiselele. Kufane nokuba yinto nje ebedlala engazunceda bantu kule ntswelangqesho.

Imifino ispinatshi siyilungele le mozulu, itamati iyilungele le mozulu. Ii-green pepper iyilungele le mezulu, iibrinjol iyilungele le mozulu.